Mali ezikhokhelwayo ziba nomthelela omkhulu kakhulu ngoba wonke okanye zonke iy'nkampani okanye abanikazi bey'nkampani ezinkulu ezithutha imithwalo ezisebenzisa umgwaqo zisebenzisa iy'timela zisebenzisa iy'ndiza zifune indlela engcono engeke ibashaye kakhulu ephaketheni okanye ibadle kakhulu ephaketheni. Ngakho uhulumeni uma ngabe ebazisa kakhulu iy'nhlelo zokuhamba emgwaqeni, abanikazi benkampani bazofuna indlela engcono engabizi ngale ndlela ezobe ibiza ngayo emgwaqeni. Ngaleyo ndlela nohulumeni uhamba ahambe, iy'nto zakhe zingahambi ngendlela ngoba abantu abaningi bayakugwema ukusebenzisa imali eningi ukuze bathuthe iy'nto zabo okanye, bathuthe imithwalo yabo amakhampani wabo beza kephi? Beyisa kwezinye iy'ndawo. Ngakho-ke le y'nhlelo ziba nomthelela omkhulu mkhulu mkhulu kakhulu.

Angikaze ngazigibela izitimela ezintsha ezithulwe ngu-PRASA kodwa ngoba Ngihlale eduze kwayo ujantshi, nginakho ukuzibona and zibukeka zinhle zibukeka zinkulu and zibukeka zishesha. Ngake ngabuza-ke abantu abazisebenzisayo uma beya esikoleni nabaya emsebenzini. Ngibonile ukuthi iningi labo likhetha zona kunokuthi zihambe bahambe bayogibela amatekisi okanye amabhasi, ngoba bathi sikhuseleki uma bengaphakathi bezwa bevikelekile kakhulu futhi ziyashesha ukufika ziyasibamba isikhathi.

Le simo indlela engingasingatha ngaso ukuthi ngiqale ngithathe okubalulekile okanye okubalulekile kimi, izinto ezifana njengama-ID, amakhadi asebhange, iy'ncwadi ey'balulekile zasesibhedlela. So, iyona nto yokuqala ebalulekile engabhekana nayo. Uma sekukonke lokho kuvikelekile endaweni ephephile okanye ngikwazi ukuthi ngikwazi ukulungisa and then ngikwazi ukuthatha esinye sinye isigaba sokuthi siya kanjani phambili okanye siqhubeka kanjani ngendlela yethu ukuze nathi sigcine siphephile siphephile ekugcineni.

Izinselela ezinkulu abantu abadala ababhekana nazo. Okokuqala, umsindo osematekisini aqhutshwa abantu, abantu besilisa. Abantu abadala abakhoni okanye abakwazi ukumelana nomsindo. Okwesibili, imali ebhatalwayo, so kubiza kakhulu manje ukuhamba ngamathekisi okanye amabhasi. Lokho kwenza abantu abadala babe nenkinga ngoba abaningi bakhona, abantu bempesheni. And okwesithathu, ukuphepha, amathekisi amaningi awaphephile nhlobo futhi agijima ngesivinini esikhulu kakhulu emgaqweni, lokho kwenza abantu abadala banyukelwe ama-high high okanye oshukela. Lokho iyona izona ezinye zezinselela abantu abadala ababhekana nazo.

Ezinye zezindlela zokuthuthukisa izinkonzo zokuthutha zesonto kubantu abadala, okungenzeka ukuthi abantu abazazi, kodwa ngiyazi abantu banakho ukukwazi lokho, but, kodwa abanazo iy'ndlela zokuthi bahleli bekwenza njalo njalo ngoba imali iyona ey'nkinga. Kungaba khona amabhasi, amabhasi aphumayo ayolanda abantu emasontweni. Amabhasi lawo kuba amabhasi aqondene nabantu abadala kuhambe kuhambe ngeminyaka ukuthi abantu abasuke kule minyaka kuya kule minyaka bangena kulamabhasi ukuze bafike bephephile. Futhi leyo nto leyo izosiza ukuthi abantu bagqugquzeleke ukuthi baqhubeke nokuya emasontweni baqhubeke futhi basebenzise izithuthi okanye iy'moto okanye amabhasi ukuze kuye ey'ndaweni abafuna ukuya kuzona.

Kunzima impela ukulinda impahla yakho isikhathi eside ngoba uthi moyithenga okanye uyithatha la oyithatha khona uyisa, uyiletha kuwe sengathi ingafika ngokukhulu ukushesha ngoba izinhliziyo ithokoze kakhulu manje uma kumele ulinde ngoba imele ihambe ngojantshi akukho mnandi nhlobo nhlobo. But kunokwenzeka-ke ukuthi-ke ingabikho enye indlela yokuthi ihambe ngayo impahla yakho ize kuwena. Ngaleyo ndlela kumele ngiqondisise okanye ngibone ukuthi anginayo enye indlela but ngilinde noma ukulinda kunzima kodwa ekugcineni ngiyazi izofika impahla.

Azifinyeleli kalula izindawo okanye izitobhu zamabhasi okanye iziteshi zesitimela endaweni yangakithi kubantu abadala, ngoba zithe ukuthi maqelele. Ukuze umuntu omdala ayofikelela esiteshini sebhasi ekanye esiteshini sesitimela, kumele asebenzise le nhlobo zey'moto ezintsha esezikhona manje ezibizwa ngama-Uber okanye ama-Bolt ukuze ayofikelela ey'ndaweni zesitimela. Uma ngabe engenayo imali ye-Bolt, okanye ye-Uber, kwamele ahambeke encenga kancane kancane, aze ayofika esitimeleni okanye esitobhini sebhasi, asifinyeleleli kalula lezo y'ndawo.